Ke gore menagano ya bone, e dule e le tlhaga le gore ba se ka ba lapa ka bonako, le gore ba kgone go tsepamisa menagano ya bone mo dibukeng tsa sekolo.

Ke rata motshameko wa kgwele ya dinao mme, ke rata setlhopha sa Kaizer Chiefs, se na se amile botshelo jwa ka thata gonne ke ile ka kgona go rotloetsa le ba, bašwa ba ba mo ntlung gore ba rata kgwele ya dinao le bone le gore ba rate setlhopha se ke se ratang.

O ka tshameka metshameko ya go betšha kgwele ya dinao, jalo-jalo le metshameko ya dikarata mo mafaratlhatlheng or-e mo seyalemoya sa gago.

O go thusa thata gonne, mmele wa gago ga o dule o lapile le tlhaloganyo ya gago, e dula e le matlhagatlhaga, o kgona go akanya ka bonako.

Go ijesa monate go botlhokwa thata mo baneng, gonne fa ngwana a se ijesa monate ga nkitla a kgatlhegela go tshameka metshameko eno, mme e tla re o mo raya o re atle go tshameka gape, a be a sa tlhole a na le kgatlhego gonne a sa ja monate erile a o tshameka lekgwetlho la ntlha.

Go nna dikamano tse di nonofileng go nne badirimmogo ba simolola ba dira ka manontlhotlho, ba simolola ba bereka ka thata mme ba berekisa gore ba kgone go bona mekgele e.

Go nna le seabe mo metshamekong ga bašwa, go ba thusa thata gonne go bantsha le mo ditseleng tse di sa siamang tse ba naganang ka tsone fa ba dutse fela, mme fa ba tshameka tlhaloganyo ya bone ga e gopole dilo tseo.

Metshameko e ne e thusa gore motho a kgone go nagana ka bonako jaaka motshameko wa chess, fa o tshameka, wa bo o tshwanetse go nagana ka bonako jo bo tseneletseng, ebile o kgona go nna le maano a mantsi gore o ka tshameka jang ka ditlhaloganyo tsa batho.

Nna le balelapa laka re rata go tshameka kgati, ebile gape rata go tshameka motshameko wa ditopo.

Motshameko wa mo internet-eng, o ka go ama thata fa o tshameka o sa ikhutse, gonne o ka go tsenya le mo dikolotong, gonne o tla be o tshameka ka madi, o tlabe o batla le go adima madi gore o kgone go tshameka metshameko o. Nna mmamoratwa wa ka, ke Spina Zonke, ya ko Hollywood Bets.

Metshameko ya internet-e e tlhoka data gonne, batho ba ba simolotseng metshameko e o, le bone ba tlhoka letseno jaanong letseno la bone ke data e re dirisang e, le madi a re a dirisang go betšha, mo metshamekong e.

Tiro ya setlhopha, kgotsa tiragatso ya setlhopha e nne bonolo fa le dirisana mmogo, fa le kgona go bua sentle go sena dikgotakgotano mo setlhopheng, le fa lo tlhompana mo setlhopheng le fa le reetsa moeteledipele wa nyena.

O ka ba rotloetsa ka go ba tlhotlheletsa ko malapeng, gore ba tswelele ba tshameke metshameko e ba e ratang, mme ebile fa ba na le metshameko e ba e tshamekang ka setlhopa o ye, o ye go ba bogela, o ba rotloetse ka dinako tsotlhe.

Bana bokete segolojang ba bonyenyane, ba rata go tshameka mantlosane mme ke bona go sena phoso epe, mme ebile go sena kotsi epe e ka ba tlhagelang fa ba tshameka mantlosane, gonne tshwanetse, santse e le bana ba tshwanetse batshameke.